Vharangaphanḓa vha fanela u vhona tsireledzo ya vhana nga u sedza uri vhana vho fhiwa zwidzidzivhadzi kana mishonga ine vha fanela u i shumisa uri vhafhole nga tshifhinga. Vha fanela hafhu u dovha vha lavhelesa uri vhana a vha khou lwa kana u huvhadzana nga tshavho. Vharangaphanḓa vha fanela u dovha hafhu vha lavhelesa uri nwana muṅwe na muṅwe u khou fhiwa zwiḽiwa zwo fanelaho nga tshifhinga, hu u itela uri a kone u vha na nungo.

Ndi vhona u nga zwine vhana vha vhasidzana vha zwi guda. Ndi vhona u nga ndi u guda u bika. Ndi u guda u ri u ḓo aluwisa hani. Ndi u guda uri a vhe na mikhwa. Ndi u guda uri vhathu vha hulwane vha a ṱhonifhiwa. Ndi u guda uri musi a tshi khou aluwa, ndi zwi fhio zwine a ḓo ṱangana nazwo zwi tshi khou u ya nga miṅwaha nga miṅwaha.

Zwiḽiwa zwine nda zwi funa zwa sialala, ndi funa vhuswa ha mutuku. U vho vhuswa ndi vhu funa nga uri vhu a ḓifha, hu dovha hafhu ha vha uri vhu vha vhu songo oma. U vho vhuswa ha dovha uri vhu a ḽeya ha tshifhinga tshilapfu. Ndi dovha nda vhu funela uri musi ndo vhuḽa, ndi a lenga hafhu u dovha nda fariwa nga nḓala. Zwinwe zwiḽiwa zwine nda zwi funa zwa sialala ndi phuri dzo sheliwa na nḓuhu, ndi dzi funela uri dzi a ḓifha nga maanḓa. Ndi ngazwo ndi tshi dzulela hafhu u dzi ḽa misi yoṱhe. Ndi dovha nda dzi funela uri dzi na pfushi.

Musi muthu wa mufumakadzi a tshi khouya u vhingiwa, u tea a thoma a fhiwa kana a laiwa nga vhathu vha hulwane, uri musi o no swika hune a khouya u vhingiwa hone, u fanela u ḓi farisa hani. Nahone, u fanela u tshilisa hani, na vhathu vha ne akhou ya u ṱangana na vho, a nga vha ṱhonifhisa hani, na uri u fanela u ita mini uri a sa pfe zwi tshi khou mulemela sa izwi a tshi khou ya u shanduka vhutshilo, a tshi khou yo dovha hafhu a yo thoma vhutshilo na vhathu vhaswa, vhe vha vha, vha ne o vha a sa khou tshila na vho a fho hayani.

Musi u tshi khou bika delelele wo ḽi tanganisa na muvhazwi kana lubavhe. U thoma nga u vhilisa maḓi, hezwo o no vhila wa kona u shela mukango, wo no fhedza u shela mukango, u a kona u shela delele wa dovha hafhu wa shela muvhazwi kana lubavhe, wa kona u zwi ṱanganisa musi u tshi khou bika, zwoṱhe wo no zwi shela a fho, hune wa khou bikela hone.

Zwine nda zwiḓivha ndi zwa uri, afho hune a vha a hone, a hungo tendelwa uri hu dzhene muthu muṅwe na muṅwe a tshi mu ṱolela, na ye ha ngo tendelwa uri a bve a tshi tshimbila tshimbila fhethu ho ya ho nga u fhambana, u to vha a hanefho kha phera ine a ḓo vha a tshi khou dzula khayo, u swikela tshe tsho tshifhinga tshi ne tsho tewa kana tsho vhewa. U ḓo kona uri muthu a ḓe a tshi muvhona, na ene muṋe a nga kona u bva a tshimbila aya hune a khou ya hone.

Nṋe nga ku vhonele kwanga, ndi vhona ku ambarele kwa muthu, ku na zwine zwa amba zwone, nga uri arali u muthu a ne u bva muṱani hune ha vha na mikhwa kana miṱani ine u dzula u tshi laiwa kana u tshi fhiwa dzi ndayo. U nga si bve wo ambara zwiambaro zwine ndi zwiṱuku kana zwine zwi a vhonadza. U ḓo tea u ḓi ṱhonifha nga uri u ḓo vha u tshi ḓivha milayo kana u tshi ḓivha uri hayani a vha zwi takaleli. Nga zwezwo ndi vhona uri ku ambarele kwa muthu ku na zwine kwa amba zwone.

Nṋe ndi tshi bika dovhi, ndi thoma nga u vhea pani, ndo i shela maḓi, haeḽa maḓi musi o no vhila kana a tshinga a khou gwagwama, ndi a shela phuri dzanga nga ngomu, ndo no shela phuri, nda kona u shela, ndi shela zwine nda khou ṱanganisa na idzo phuri uri zwi vhe dovhi. Ndi nga shela nḓuhu kana nda shela butter uri hedzila phuri dzi kone u ṱangana na i yo butter dzi kone u vha dovhi. Ndi nga nḓila ine nne nda bika nga yo.

Zwiambaro kha munna zwi ita uri muthu wa munna a ṱhonifhee nga ku ambarele. Ku ambarele kha muthu wa munna ku amba zwinzhi vhukuma, u a kona u vhonala uri u muthu wa hani musi ho sedziwa zwiambaro.

Ndi vhona zwi songo leluwa uri vhathu vha malane nga sialala ḽo fhambanaho. Ndi vhona zwi so ngo leluwa nga uri, u ḓo wana uri vha iṅwe sialala a vha khou zwi pfesesa kana a vha khou tendelana na zwo muthu wavho a tshi maliwa nga wa muṅwe wa inwe sialala. U ḓo wana na vhathu vha hulwane vha ne ndi kale vho bebiwa vha sa zwipfesesi, u wana vhathu vhanzhi vha tshi tenda kha uri vhathu vha malana nga sialala nthihi.

Zwine nda zwi ḓivha musi hu tshi iriwa ṅwana dzina, zwa vhuṱhogwa ndi uri a hu riniwi dzina ḽinwe na ḽinwe, vha thoma vha lavhelesa uyo nwana, vha vhona uri dzina ḽine ḽa nga mufanela kana ḽine ḽa nga mutea ndi ḽifhio, a kona hafhu u iriwa dzina.

Ndi muthu wa tshifumakadzini, ndi ene a ne a anzela u bika musi hu na tshigwada a dovha hafhu a rema na khuni.

Ndo no vhuya nda bika zwiḽiwa ndi tshi kho shumisa khali ya milenzhe miraru, zwo vha zwi songo leluwa nga uri ndo vha ndi songo zwi ḓowela, fhedzi nga murahu ha tshifhinga ndo wana hu si tshena vhuleme.

Ndi ḓipfa ndi wa nṱha vhukuma musi ndi tshi khou ḽa zwiḽiwa zwa sialala zwine zwa nkhumbudza hayani, zwi ita uri tshifhinga tshoṱhe ndi dzulele u zwi ḽa.

Ndo no guda nḓila dza u bika kha mashaka anga o aluwaho, zwo ita uri ndi vhe na tshenzhemo dza u guda zwiḽiwa zwine zwo yaho nga u fhambana nga maanḓa zwiḽiwa zwa sialala.

Arali nda nga humbelwa u bika delele, ndi nga thoma nga u vhasa mulilo, nda vhea maḓi muliloni musi ono vhila, nda shela mukango nga ngomu nda kona u shela delele nda ḽi bika ḽi tsini na u vhibva nda shela muṋo.

Ndi nga mu ṱuṱuwedza uri a dzhoine khwayari, ndi nga dovha hafhu nda musumbedzisa uri a hu na vhuleme kha khwairi, arali hu na zwine zwa kho mu balela u ḓo pfumbudziwa.

Yo shanduka nga nḓila i akhamadzaho, musi u tshi lavhelesa ku ambarele na ku itele kwa zwithu, na ku itele kwa mavhudzi, u vhona zwo no fhambana musi u tshi vhambedza na minwaha ya fumi yo fhiraho.

Ndi ḓipfa ndi wa nntha na hulisea musi ndi tshi ambara zwiambaro zwa sialala kha zwimima zwo khetheaho, zwi ita na uri ndi vhonale uri ndi muvenḓa.

U wana hu tshi vho rungiwa hemmbe dza sialala dzine dza vha dzo fhambana na dza tshikaleni, na marukhu aya kona u pangiwa miṅwenda wa wana ono vha a siyalala.

Vha ṱuṱuwedza nga u gudisa riṋe vhaṱuku uri zwiḽiwa zwa sialala zwi lugiselwa nga nḓila ya hani, vha dovha hafhu vha ri ṱuṱuwedza uri ri dzulele u zwi bika misi yoṱhe.

Zwi amba u swika he wa ya u dala hone, wa swika wa thoma nga u losha na u lumelisa ndi hone hu tshipfi u mueni wa vhuḓi.

Ndi vhona vhafumakadzi hu na zwiambaro zwinzhi zwine vha nga zwi khetha zwa fesheni u fhira vhathu vha vhanna.

Ndo no vhuya nda thusa u lugisela zwiḽiwa kha tshi itea tsha tshitshavha, ndo wana zwithu zwine zwo leluwa ende ndo vha ndi tshi kho ḓiphina nga u thusa vhathu.

Ndi nga bika tshidzimba, ndi thoma nga u bika mavhele thungo, nda kona u ṱanganyisa na ṋawa musi zwi tshi khou vhibva, ndi vha ndi khou zwi rembulusa.

Zwiḽiwa zwa siyalala zwe nda thoma u guda u zwi lugisela ho vha mashonzha, ndo vha ndo a gudisiwa uri a bikisiwa hani, ndo wana zwo leluwa.

Ndi mivhala mitswu na mutshena, ndi mivhala ine ya kho ḓivhea zwa zwino kha fesheni, ndi mivhala ine u ḓo wana muthu muṅwe na muṅwe kha zwiambaro zwe a ambara hu na iyo mivhala.

Ndo no vhuya nda shela mulenzhe kha mbekanyamushumo ya fesheni hafha hune nda dzula hone, ndo wana vhathu vha tshi khou takalela iyo fesheni, vho dovha hafhu vha mmbudza uri ndi dzulele u shela mulenzhe.